Ke hobane a qala bophelo ba hae bo botjha, a siile bola ba kgale morao. Eya ha batle ho kgutlela past-eng ya hae mpa feela o tswela pele ka bophelo bo botjha bo mo emetseng, o latile ditoro tsa hae jwale.

Tjheehe, hona ha ke bone nna ba ka dumela hobane badimo ba bangata ba hotse ba tseba moetlo wa ho etsa ka hona nthwena dipoto, poto ya maoto a mararo ho pheuwa ka yona atjhe, ha ke bone ya braai, ya braai e tloha e sele boithabiso feela ha ke bone e le ntho e kopaneng le badimo.

Ei ke ile ka ya lenyalong le leng hwa tholahala hore dintho tsa bona ba ne ba sa di plan-a hantle, hwa fihla wa buiwa wa beiwa batho ba lwana, hwa lwanuwa, wa tswa hwa be ha qhoma le cable ya motlakase ey, ya natha batho moo fatshe, hwa tswa mafu a mangata moo lenyalong ntho e ne tlamehile e be ya ho ithabisa ya fella e se le lefu hei ha ntse ke buwa ka yona tjena ayee pelo ya ka e ba bohloko.

Atjhe, nna ke bona e sena molemo ntho e o ya hore ngwana a qala a re sixteen be se lemo isa lebollong ba bang ba kgutla moo ba tella hampe, ba tella batswadi ba bona ba sa tshwarehe ba phapha se ba bona nkare se ba le baholo atjhe, nna ke bona se e sena molemo hobane se e tlisa tello feela nthweo.

Ha re ka kgona feela hore re kenye dijo tsa setso mona mabenkeleng a na a tlwaelehileng a maholo a na ee, batho ba ka re ha ba bona, ba ka kgalla ba reke ee, hwa ba na le di class-e tseo ba fang batho hlahiso lesedi la hore dijo tsena di ka thusa ka eng le eng ee. Ba teng ba tla mamelang ba teng ba nkeke ba mamela.

Molemo wa ho ruwa diphoofolo ko hore ho dule ho na le diphoofolo tseo tse tseba ha isalang hore di ka o etsetsa tjhelete hore ha o rekisa e ngwe o thole tjhelete e kana le dikgomo tjena di ya tura dikgomo ee, atjhe ha ke tshabe phoofolo tse ruilweng ka lapeng atjhe, ha ke di tshabe a ebile ke dija strong ke dija strong a tsena tsa shop-ong ke di reka hona letsatsi .

Ka tsebo ya ka ngwana ha qeta ho tswalwa, ba mbitsa ka di rupello tsa habo bona hore badimo ba kgone ho mo amohela, ba mo tshireletse melekong le tse ding tsa setjhaba.

Nna ha ke soka ke ja sehwapa se entsweng hae kana, ka ja se entsweng lebenkeleng. Jwale ha ke no tseba phapang mahareng a tsona, le sona se entsweng lebenkeleng ke utlwa se le monate.

Sheba ausi ha no kgona batswadi ha ba kgone ka molao batswadi ha ba kgone hore ba o buelle ho tlo tla bo malome bo abuti ba mme wa hao. Ke bona ba tsebang seo se batlehang ke bona ba represent-ang family ke bona ba tlo etsang hore dintho di tsamaya hantle. Wena amohela ha o batla ntho tsa hao di tsamaya hantle badimo ba ska kwata o tlameha ho dumella hore bo malome ba hao ba .

Nna ke tla pheha, se ke leng good ka sona. Ke nahana ho le e tsetsa chakalaka jwale ne ke kopa hore le ntlisetse bo di dintho tsaka tsa ho etsa moo ke be ke etsa chakalaka ke le etsetse le hothwa keng, ntho tse nang le tjhidisi di tla tlela ho nna hobane ke nna motho a ratang ntho tse nang le tjhidisi ne ke kopa hee hore ke tla le etsetsa chakalaka le yona coleslaw.

Atjhe, akere nna ke tlwaetse ka mokgwa bo malome ba o tsamaisang ka teng, le nna a ke no kgona hore ho ya ka nna ho jwang. Ae ha ke no kgona e tlameha ke e tsamaiseng ka molao ka thuto e o ba nrutileng yona ya hore batho haba fihla tlamehile ba hweletse ho be na le vula-molomo ho be na le di-fine ba tlo kgona ho kgetha, ke ntho tseo tlamehileng di etsuwe tseo ke molao ha ke no kgona ho ha ke na boikgethelo ka molao .

Motswalle bona, hore re tle re phehele ka ntle re baleisa hore ho ska tlala ditshintshi ka tlung o tsebe ditshintshi ha di moo, di tlala strong ka tlung ankere di tlatla di be teng. Dijo tsa setso motswalle ha o di noke ka di rajah ka di eng eng di hloka letswai ke moetlo wa moo hae.

Ke ikutlwa ke thabile haholo empa ke na le letshoho, ke sa tsebe hore ke tla le kgotsofatsa kapa jwang mare ke tshepa hore re tla sebedisana hantle le ka tlhompho le kutlwano.

Setjhaba sena se tloha se kopana, se tlo kopana le tla ka ntho tse tsa di dijo tse fapaneng empa ho tlo jewa kaofela ho ithabiso kaofela e le hore ho etswa ho batleha ho thola setjhabeng hlomphano setjhabeng.